Musi muvhuso u tshi vhea mutsiko kha zwibadela uri a vhe na tshifhinga tsha u vhona mulwadze zwi ita uri nga tshivhi tshetsho tshifhinga tsha u vhona mulwadze hu vhe hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou dzhena nga ngomu sibadela na musi vha tshi khou bva. Ee zwi ita uri vha ṱhogomelwe khwiṋe nga ngomu sibadela ndi zwone, fhedzi zwi dovha zwa ita uri hu tsitsikana vhathu nga maanḓa kha vhane vha khou dzhena na vhane vha khou bva, vha ita izwo uri vha kone u wana tshikhala tsha u onga muongiwa kana mulwadze hu sina muṱa kana muthu o dalaho ane a khou thithisa.

Ndi vhona zwo leluwa uya na uya zwi khou vha khwiṋe nga uri thaidzo vhe vha vha nayo yo vha i distance ya u ya kiḽiniki kana sibadela fhedzi hano maḓuvha vhuendi ho no ḓala nahone dzi kiḽiniki nadzo dzi dzi khwiṋe dzi khou vha hone so zwo leluwa uri vha i dzhia dzilafho dzo dzo no vha tsini nga nnḓa ha musi u tshi lwala u tshi shavha fhedzi arali hoyu muvhuso wo ita zwi leluwe.

Ndi vhona ungari arali zwo ralo vhathu vha mankweng vha anzela u wana vhalwadze vhanzhi vha tshi khou uya sibadela uyo ṱoḓa heyo mishonga yo fhelelaho kiḽiniki nahone vha swika hune vha khou tou shuma vhukuma ngauri ho no tou ḓalesa ende mishonga yo ḓoweleyaho sa pain killer na cold syrup ndi mishonga ine i dzulela u shumisiwa so zwi a ita uri vhaongi vha tsitsikane mankweng arali kiḽiniki yo fhela.

Thaidzo khulwane ine vhathu vha ḓo vha nayo ndi uri vha ḓo vha vha kule na dzilafho zwi amba uri vha ḓo lwala nga vhunzhi nga maanḓa arali uri vhulwadze ha hone vhu nga mukhushwane vhu a pfukela u nga wana shango ḽoṱhe heḽo ḽiṱuku hu vhathu vhoṱhe vha re na flu vho to sala nyana iṅwe thaidzo ndi ya uri dzilafho vha ḽi wana kule zwi amba uri vha tea u vha vha khou ya zwibadela zwa tsini kana dziṅwe kiliniki dza maṅwe mashango anga tsini zwine zwi a vha fha thaidzo vhukuma.

Vhathu vha ḓo lwala zwine zwi nga dovha zwa vhanga dzi mpfu kha heḽo shango kana kha hovho vhupo zwi a dovha zwa ḓisa thaidzo ya ya zwa masheleni kha vhu kha uvho vhupo nga uri vha mbo ḓi swika hune vha khou ya dzi pharmarcy u ya u ṱoḓa heyo mishonga fhedzi u mbo ḓi vha mutsiko kha lushaka lwa iḽo shango na uvho vhupo nga uri mishonga ndi dzilafho u si na dzilafho a hu na mutakalo.

Ndi khunguwedzo ya zwa mutakalo ane ye ya vha i khou hasha nḓivho kha vhaaluwa na vhathu vhaswa kana vhaṱuku khathihi na muṅwe na muṅwe ane a vha muraḓo wa uvho vhupo hezwo zwi ita uri ndi zwa ndeme nahone zwi dovha hafhu zwa ita uri vhaaluwa vhaṱuku na muṅwe na muṅwe vha kone u ḓi ṱhogomela na uri vha tshi pfha gai ndi sa khou tshimbila vha vha limuwe kana u ḓivha maitele na maitele a u ḓitsireledza u nga ḓivha kha dzi TB na malwadze manzhi ane ravha nao so nḓivho ndi ya vhuṱhongwa.

Ndi ndi pfhunzo kha lushaka hanefho kha uyo muṱa ndo sedza uri pfhunzo ndi yone tshiṱangu ndi yone ine ya vula maṱo vhathu uri vha kone u pfhesesa pfhunzo nga ha dzi chronic diseases hune havha ma ma dwadzetshifu a no nga a swigiri dzi cancer obesity liver disease na maṅwe malwadze a dzi chronic hezwo zwi ita uri vhathu vha kone u ḓivha uri vha itise hani na malwadze a muhumbulo uri vhathu vha kone u tshila zwavhuḓi na vhaṅwe vhalwadze.

Ndi nga ri muthu u tea u guda u ḓi gudisa nga ha mutakalo wawe na u vhala u vhala nga ha mitakalo malwadze na nḓila ya tsireledzo ngauri muongi a yeṱhe a nga si zwi kone u ḓi ṱoḓa iwe u tshi kona u ḓi thusa ngaha nḓivho tshiṅwe hafhu tshine nda ḓivha ndi tshi uri hangei dzi ḓoroboni vhathu vha dzulesa dzi nḓuni ngeno vhathu vha a shuma zwine zwa ita uri mutakalo wa vhathu vha mahayani u sa tou anzela u wanala u tshi khou tambula na zwiḽiwa zwine vha a ḽa zwi na pfhushi fhedziha nḓivho u vhala na u ḓivha.

Ndi nga ri ndi u shanduka shanduka ha zwithu ngeno vhulwadze hawe hutshe vhulwadze hawe ha tshifhinga tshilapfhu u shanduka ha zwithu ndi tshi khou amba uri hungavha u shanduka ha ha ikonomi u shanduka ha dzi phoḽisi dza dza dza dza zwa mutakalo kana u shanduka a dzi risetshe dza dza dza dza vhulwadze vhune vha nga wana dzilafho ḽiswa ḽine vha kha ḓi lingedza kana ndi u shanduka ha zwithu sibadela na stuff dzi union dza vha badi dza vhashumi vha sa ḓe mushumoni ha tambula vhalwadze so zwi a zwi a dina.

Nda fhiwa tshikhala tsha u tea u puḽana casuality ya sibadela ndi nga i shumisa ndi tshi khou traina stuff nga responds time kana tshifhinga tshine vha dzhia tshone vha tshi khou fhindula casuality ine yavha yo itea and in case emergency wa swika fhano kha zwibadela zwa fhano wa tea u thoma wa lindela wo vhaisala lune lu wela fhasi ha zwithu zwa shishi so ndi nga katela zwezwi nda dovha hafhu nda katela thimu kanzhi thaidzo ine nda i vhona ndi ndi ndi vhashumi vha sibadela vha shotha so ra nga wana vhathu vho linganelaho nda.